Bophelo ba ditoropong bo tshwaiwa ka bongata bo bongata ba baahi, dihlopha tse fapaneng tsa setso le moruo wa setjhaba le tshebetso ya moruo. Le ha e fana ka kemelo e mengata jwalo ka phihlelo ya mesebetsi, dithuto le bo boiphihlelo ba setso. E boetse e hlahisa diphepetso jwalo ka ditshenyehelo tse hodimo tsa bophelo. Tshilafalo e eketsehang le monyetla wa ho itshehla thajana. Melemo ya bophelo ba ditoropo, menyetla ya mosebetsi le meputso e phahameng. Hangata dibaka tsa toropo di na le menyetla e mengata ya mesebetsi le meputso e hodimo. Ha di bapiso le dibaka tsa mahaeng. Phihlello ya thuto le setso ditoropo hangata di fana ka mefuta e mengata ya ditsi tsa thuto, diketsahalo tsa setso le dikgetho tsa boithabiso.

Mehleng ya kgale, baholo ba rona ba ile ba re ruta bo ngwe ke matla, hore na o setho sa lelapa kapa tjhe. Haeba o phela setjhabeng, ha ho lahluwa o karolo ya lelapa, ho sa tsotelle hore na wa hokae.

Ha ke bone letho le phoso ha e le nako e telele ditloholo di isuwa ho bo nkgono le bo ntatemoholo ka mabaka a nepahetseng. A se ho bona e ka ba silwe jwalo ka ha e ka ba lahluwe e be ho phaella tabeng eo re se ke ra, ra fa bo nkgono le bo le bo ntatemoholo morwalo o boima. Empa nako le nako ho etela bo nkgono le bo ntatemoholo ha ho mpe empa le se ke la imetsa maqheku, lebaka hore le bona le ba hlekefetse.

Le rona re phela mathateng le ho hloka mesebetsi. Ke ka hoo ho leng bohlokwa haholo ho ikopanya le di-funeral covers. Ho qoba ntho ena ya ho se hlomphe setho sa lelapa ka mokgwa wa moetlo re le karolo ya malapa. Re tlameha ho thusana hore re se ka ra lahla meetlo ya rona. Ka moetlo wa rona wa Basotho kgomo e tlameha ho hlompha setho sa lelapa sa rona se lahlehileng.

Seo se ke se tsebang ke hore.

Ee, re na le tsona, empa mo ke dulang teng ke township ke lekeishene boholo ba dinyewe di tla utlwa ka koloi e sollang ka sibuela hole. E re tsebisa ka letsatsi le itseng. Re na le kopano le phatlalatso ya lenanetsamaiso, le diboka tse ngata tsa rona di bua ka ditlolo tsa molao.

Ke nahana hore ha feela ba tlile ho fana ka molaetsa wa tshepo le ho hlompha lentswe la Modimo. Ha ke bone bothata ha e ba ba qala ka ho thaoha le ho bua ka mehlolo ya meruti eo ke sa ba dumelleng re bone dinyewe tse ngata tsa baruti ba bohata le diphoso tsa bona tlasa lebitso la Modimo.

Mekgwa ya setso ya Afrika Borwa e akaretsa motswako wa ditumelo tsa setso le di hlohloletso tsa kajeno. Ka tlotlo moo baholong le tshamekelo ya malapa. Le ho tseba ka Ubuntu e le kwa hodimo, mme meetlo e mengata ya Afrika Borwa wa totobatsa bohlokwa ba ho hlompha baholo ka ditumediso tse hlophisitsweng, kapa ho sebedisa ditlotla. Mme tse ngata di lahlwa feela ke lebaka la hore bana ba kajeno ba kene haholo ho ntho tsa sekgowa, mme le leleme lena la bona lena la la mme hore ba le bue ke mathata. Ho tletse sekgowa ka lelemeng haholo bongata.

Ke bona setso sona se lahlehile le ha o ntso o kena ka metse ena ya bo rona ya makeisheneng. Setso se sebeletsweng ke lelapa. Lelapa le na le karolo ya bohlokwa setjhabeng sa Afrika Borwa, mme dikopano hangata di kenyeletsa ditho tse leng tsa malapa tse ba di rutuwang hona lapeng.

Mehleng ya hale, ho pheha mohodu kapa ona dikahare, e kaba tsa nku le tsa kgomo. Mehleng ya kgale ka nako tsa bo ntata, ntata rona le bo mme ba rona ba kgaleng ba ne ba pheha ka ntle ka dipitsa tse tharo, ba sebedisa metsi. Mme ba tshela letswai feela mme ka dinako tse ding ka onion ho fihlella e phehilwe ka dihora tse kabang three ho isa ho tse nne.